Ingumbono omhle kakhulu into yokuba kubekho iWi-Fi yasimahla esikolweni efikelela kuye wonke ubani. Abanye abazali abanayo yho indlela yokuthenga i-data for abantwana babo, nto leyo ke eyenza ukuba abantwana bangakwazi ukwenza imisebenzi yesikolo.

Ndiyayisebenzisa ifowuni yam ukufunda iindaba zamva nje kumaqonga emidiya yedijithali ngoba andinalo ixesha lokuhlala phambi komabonakude ndibukele iindaba okanye ndive ukuba kwenzeka ntoni na kweli lizwe sihleli kulo. Kanti ukusebenzisa ifowuni noba ndiphi, noba ndenza ntoni, ndiyakwazi ukuyisebenzisa ndijonge ukuba kwenzeka ntoni na.

Indlela endingaqinisekisa ngayo ukhuselo kunye nobumfihlo beenkcukacha zabathengi xa kusetyenziswa i-cloud computing, ndingacela umntu ngamnye ukuba aveze ubuso bakhe phambi kokuba mhlawumbi agcine okanye athathe izinto ezikwi-cloud computing. Okwesibini, babe nezinto ekuthiwa ziiphasiwedi ukwenzela ukuba ndiqinisekise ukuba ngulo mntu ngokwenene lo ongenayo ngephasiwedi yakhe eyayenziwe nguye. Ngolo hlobo ke ndicinga uba kungakhona ukhuseleko nobumfihlo kwiinkcukacha zabathengi.

Ukhona umntu endimaziyo owakhe wachatshazelwa bobo buqhetseba bokubhankisha nge intanethi. Kunanamhlanje ke basamhlisa bemenyusa ebhankini beqokolela ubungqina bokuba imali yakhe mhlawumbi yaya phi ngoba walahlekelwa yimali enkulu kakhulu oko wayeyigcinisa apho kuloo bhanki yakhe. Wafaka namagqwetha ke kuloo nto, kusaphenywa ke kunanamhlanje oku.

Iingozi ezithi zibekho xa iWi-Fi ifikelela kuluntu lonke eMzantsi Afrika kukuba abantu bangayisebenzisa ngendlela engalunganga i-intanethi. Loo nto ke ingabeka ubomi babantu esichengeni, lwenze nezinto ezingalunganga.

Kaloku tata awudingi i-DVD ukuba ukwazi ukubukela ifilim uyakwazi ukuyibukela noba yakudala na. Uyakwazi ukuba ungene kwi-intanethi ukhangele igama lale filim uyifunayo, utsho ukwazi ukuyibukela. Mayingakophuli intliziyo yakho xa i-DVD leyo yophukile. Siphila kumaxesha ngoku weintanethi, yonke into iyaqoqwa ibekwe kwi-intanethi.

I-telemedicine ingancedisa kwiinkonzo zempilo ezilalini ngokuba nizawuthi nisiya phaya nibe seniyazi ukuba kufuneka niphathe ntlobo ziphi zamayeza. Zeziphi mhlawumbi izigulo abantu baloo ndawo abagula zizo kakhulu ukwenzela ukuba nizilungiselele kuselithuba.

Xa kuthethwa ngedatha into ethi qatha kuqala engqondweni ngamaxabiso aphezulu angafikeleliyo kuluntu lonke.

Akukho nto ndinokuyenza xa ndingakwazi ukungena kwi-video kuYouTube okanye kuInstagram ngoba banezizathu zabo elayibrari ukuba bayivale le intanethi.

Ingumbono omhle kakhulu ngoba idatha iyabiza amaxabiso aphezulu. Mhlawumbe uya kudliwanondlebe apha endleleni, awukwazi nokufikelela kwi-intanethi ngoba awunadatha. Kanti xa kukhona iWi-Fi yoluntu yasimahla kwiibhasi nakwiitekisi, loo nto ingenza ubomi bube lula kakhulu.

Tata, akukho sidingo sokuba udlale i-CD. Ungakwazi ukungena kwi intanethi ujonge le ngoma uyifunayo okanye ezi ngoma uzifunayo uzidlale. Akukho nto inzima ke apho uyayibhala le ngoma oyifunayo, izawuvela. Zonke iingoma zishicilelwe apho, zikhona kwi-intanethi.

Ingangumbono omhle kakhulu ukuba kubekho iWi-Fi yasimahla kwizikhululo zikaloliwe ngoba abantu bayathanda kungena kwi-intanethi, seyimpilo yethu yale mihla. Nto leyo ke ethi xa ungakwazi ukungena kwi-intanethi ngenxa yokuba ungenadatha, uye uzive ulilolo kakhulu. Ngelaa xesha ke abantu balinde uloliwe, ukuba bayakwazi ukungena kwi-intanethi bangabe bengena.